Izikole zingadlala nezinye izikole zasendaweni ngemali ukuze ziwine bese zithola leyo mali ukuze zixhaseke.

Yebo, ngake ngafundisa ukuwudlala umacashelana. Sasima endaweni eyodwa, bese oyedwa uyabala, ethi asambeni siyocasha. Uma sesicashile, bese eyasicinga nga-one nga-one.

Izikole kungamele bethole abantu abazogada lapho kudlala khona abafundi, ukuze kube nesiqinisekiso sokuthi abafundi kuphela abasondela khona.

Ingcindezi engaba khona eyokufuna ukuwina, lokho kugcine sekudala ukuthi benze imidlalo eyingozi, futhi ezobalimaza.

Imidlalo yendabuko ihluke kakhulu kunemidlalo yamanje, ngoba imidlalo yakudala wawuzenzela ngesandla. Imidlalo yamanje iyenziwa futhi yenza izinto zibe lula.

Lokho kungangiphatha kabi ngoba umdlalo awuhlezi kuwuwena owina njalo. Ngingenza isiqinisekiso sokuthi, uma engasathandi ukudlala angasadlali, sidlalale nalaba abafuna ukudlala.

Indlela engcono yokugcina izimpahla zemidlalo yesikole, ukuthi bey'tholele igumbi khona esikoleni lapho izogcinwa khona, futhi likhiywe ukuze kungasondeli muntu.

Ngingayiguqula ngokuthi, ngimugqugqumezele ukuthi adlale nabanye, bedlalela imali ukuze ezowina, futhi ngicabanga ukuthi udinga ukuthi azijwayeze okuningi.

Ngaqala ngaba nokusaba okukhulu ngoba akusiyo into engijwayele ukuyenza, koda sengibone ubuhle bemvelo ngathanda ukuba khona ngakujabulela.

Ubungaba wumdlalo womafihla bhande, lapho khona besizowudlalela ehholo lomphakathi, futhi ubuzoba mnandi kakhulu.

Izikole kufanele zinikeze izinsiza eziningi zokusekela izinhlelo zazo zemidlalo, okuhlanganisa izinsiza, izinto zokusebenza, izisebenzi zabaqeqeshi abaqeqeshiwe, nokusekelwa ngezimali.

Into eyenza ukuthi umdlalo ube munandi ey'nganeni manje ukuncintisana ngemali, ngoba ziyazi khona inzunzo ezizoyithola.

Ngakolunye uhlangothi, ithuthukisa ukuhlaziya ukusebenza, yenza kube lula ukuvimbela ukulimala, futhi inikeza ukuzijabulisa okusha namathuba okufundisa, kodwa-ke, ukusetshenziswa ngokweqile kobuchwepheshe kungaholela ekwehliseni umsebenzi womzimba, kanye nezindaba ezingaba khona zomphakathi.

Inkundla yekuzixhumana ingasetshenziselwa ukukhuthaza izinto zokulibazisa ngokubonisa izithakazelo ezihlukahlukene ukudala izikhala zomphakathi nokuthuthukisa imicimbi ehlobene nalezi zintshisekelo.

Ithuthukisa ukunakwa kanye nenkumbulo, yehlisa ingozi yokudangala, yakha imisipha eqinile nokukhuthazeka, ithuthukisa umfutho wegazi kanye nokuqina kwe-iopic. Isiza ukugcina amazinga ajwayelekile kashukela egazini, kwesinye isikhathi abizwa .

Ngangidlala isishuqulo, lapho khona sasidlala egrawundini sibe baningi, kwakumnandi kakhulu.

Yebo, ngingazibona ngenza njengaye kakhulu ngelinye ilanga, ngoba ulula kakhulu ukuwenza, futhi kulula ukuwufunda.

Yebo, kwake kwenzeka, futhi ngazizwa ngibandlululekile kakhulu. Ngingathanda ukuthi ngelinye ilanga kube nesiqinisekiso sokuthi sonke sidlala ngendlela elungile, futhi siyanakwa ngokufana.

Yebo, ngoba imidlalo yesintu imunandi, futhi yenza abantu bexhumane kangcono bazane kahle.

Engathuthukisa ukuthi izingane zidlale ngeziqoqo zibe ngabangani. Kungabi bikho futhi into abazoyiwina ekugcineni.

Izikole kungamele ukuthi zibatholele amabhasi ezobayisa kuzo zonke izindawo lapho kudlalwa khona ukuze izinto zizoba lula.

USiziphiwe engaqala ngokuthi ashuthe abangani noma abantu basendaweni yangakubo, bese ephosa umsebenzi wakhe ku-inthanethi lapho khona etshengisa khona abantu umsebenzi wakhe. Ilapho-ke azothola khona amakhasimende azowuthanda, futhi amuqashe.